A ni nga ta cinca swo tala na kona. a ni ta swi cinca eka mitirho ya vavasati i ku va pfumelela swa ku na vona va tirha, na vona va pfumeleriwa swa ku va vhota loko swi fika eka ku vhota. Hikuva swa swinyingi swi cincile sweswi mara hi vona va vavanuna a va ha ri na ma a va ha ri na ti rights kumbe a va ha swi koti ku endla swilo leswi a va swi endla emindyangwini. Sweswi i vavasati vo tala va tirhaka vavanuna a va ha na mitirho ende. Hi ku langutaka ka ka ka ndhavuko vavanuna hi vona va hlayisa va fanele va hlayisa mindyangu kambe loko u ri wanuna u nga ri na ntirho swilo swa swa tika swinene swa ku u u va na u va na rito emutini wa wena. So ni nga ta cinca swa ku tala leswi a ni ta ku swi cinca i ku tirha na malunghelo.

Xo sungula ni ta tiyisiseka swa ku vayimbeleri lava nga kona ekerekeni hikuva i swilo swo sungula swo tsakisa vanhu va vanyingi ekerekeni. Vayimbeleri hi nga na vona ekerekeni va yimbelela hi ku tiyimisela siku rolero, ni ta tlhela ni tiyisiseka futhi swin'wana nakambe swa ku vakhongeri va nga kona kerekeni, va tiyisisekile hi ku khongela na mina ni chumayela hi rirhandzu na yehe munhu loyi hi n'wi rhambaka ekerekeni i titwa a amukelekile kerekeni ya mehe. Na rirhandzu i wa ri twa exikarhi ka vakhongeri lava hi nga na vona ekerekeni ya hina.

I swa nkoka swinene hikuva a hi un'wana na un'wana u munhu loyi a hanyaka laha misaveni a fikaka eka malembe yalawo. Nakona ku tlangela siku leri swi hi tsundzuxa nkoka lowu nga kona na malembe lawa u nga ma hanya laha misaveni, xikan'we i siku leri hi tsundzukaka hi rona vanhu lava hi rhandzaka na hina hi va rhandzaka. Hikuva siku leri ku tlhangana vanhu vo hambanahambana lava va nga kona ehenhleni ka vutomi bya wena. So siku leri i ra nkoka swinene.

Paseka i siku ra nkoka swinene eka Vakreste, hikuva i siku leri ku pfukaka hosi ya vona Yeso. Hileswi va tshembaka swona swa ku i siku leri ku pfuka ka hosi Yeso. So eka vona ri i ra nkoka swinene, va tsundzuka matimba ya Xikwembu xa misava na ma na rirhandzu ra vona ri nga ka vona na ku hlantswiwa ka ka ka swidyoho swa vona hi ngati ya hosi Yeso.

Ndhavuko mucato wa Xitsonga wu wu hambanile na micato leyin'wana ya ririmi letiwani to fana na Sepedi xikan'we xiZulu kumbe xona xinghezi, white wedding hikuva ka mucato wa xitsonga hi laha ku hlanganaka matsonga kona, va cina mincino yo hambanahambana yo fana na mchongolo, makhwaya, makhwaya, mchongolo na laha ku va ka kona na swakudya swo hambanahambana swa ndhavuko wa Xitsonga. Xikan'we na swiambalo swa ndhavuko wa vatsonga, a ku a ku ambariwi ma ma-white wedding white dressing.

Ubuntu swi vula ku hanya u rhandza ma muakelani tanihi na wehe u tanihiloko na wena u ti rhandza, u pfuna muakelani tanihi na wena u tsakela ka ku pfuniwa hi yona. A swi vuli swi vula swa ku u fanele u pfuna un'wana wa makwerhu n'wana wa wa wa wa makhelwani lowun'wana i n'wana wa wena, u nwi teka tanihi n'wana wa wena. Un'wana na un'wana wa kota ku n'wi pfuna, u nga u nga langutelanga nchumu. Ubuntu swi vula swa ku hanyisana hi kota ku hanya hi vutomi byi ya mahlweni.

Swiambalo i minceka, ku fanele ku va na xikhumba lexi ambariwaka hi wanuna. Xikhumba lexi kumekaka eka homu na minceka leyi endliwaka hi hi lavakulu. Xikan'we na mabengere lama tsimbiwaka e eka mavoko.

Ni nga tsakela swa ku va tekela xichudeni xa le yunivhesiti, ta langutela eka xona. Hikuva hi xona xi tivaka swa ku ku endleka yini se i dyondzile na yena na ku dyondza, se i vuya eyunivhesiti. nakona ku va eyunivhesiti a hi ntlangwana i ma i ku swi swi lava ku tiyimisela u tirha hi ku tiyimisela nkarhi hinkwawo. Swi kalaka swi nga faneki na swichudeni loyi a nga tshika xikolo.

Mintsheketo yi yi tlanga xiphemu lexikulu eku tiveni ka vutomi bya khale lebyi a byi hanya hi vakokwani na vakokwana va vakokwana. Hikuva mintsheketo yi byela hi vanhu lavakulu, hi vona va hi kombisaka kumbe va hi byelaka swa ku vutomi bya khale a byi hanyiwa hi hi ndlela yini, njhani na kona. Se loko vakokwana va karhi va garingeta hi kota ku dyondza na ku na na ku vona swa ku vutomi lebyi a va byi hanya a ku ri vutomi bya njhani.

Hi ku vona ka mina, vanhu lava va humaka emindyangwini leyintsongo va kumeka va tsakile swinene, hikuva va rha rirhandzu ra vatswari va ri kuma hinkwavo hi ku avanyelana ku tlula lava va humaka ka mindyangu leyikulu. Hikuva van'wana va vatswari van'wana va vi na wona nkarhi kumbe a va va va kume hinkwaswo leswi va tsakelaka ku swi kuma hikuva va suka va va va va ri va va ri vanyingi eka ndyangu wolowo.

E-e, a ni nge swi amukeli hikuva mbilu ya mina yi rhandza loyi n'wi rhandzaka. Nakona a ni nge pfumeli leswaku va ni va ni tekela wansati, mina na swi kota ku ti vulavulela na n'wi tiva na munhu loyi ni n'wi rhandzaka or khumbe loyi ni nga tsakelaka ku va na yena. Nkarhi wa sweswi a wa ha fani na nkarhi wa khale, swa ku vanhu a va khetela mucato va ku lavela munhu loyi u faneleke ku rhandzana na yena.

Mukhuva wo sungula i ku va va nga pfumelelanga swa ku va va phahla, hikuva va ri vukreste a va fanelanga va phahla vana vanhu van'wani va ndhavuko. Wa vumbirhi i mukhuva wo ka va nga pfumeli leswaku va dlaya xiharhi, na wona va ra a wu fanelanga vanhu vakreste va dlaya swiharhi mukhuva wa vunharhu, i ku ya ka ma kereke man'wani. Va ri vakreste a va fanelanga va va va vhakela van'wana makereke.

Bibele emugangeni wa hina yi yi hi pfuna hi swilo swo tala loko swi ta ka vantshwa xikan'we na vanhu lavakulu lava nga kula emirini na le nyameni xo sungula bibele yi hi dyondzisa hi ti tidyondzo ta mahanyelo xa vumbirhi yi kongomisa moya xa vunharhu yi tisa vumune exikarhi ka vanhu xa vumune yi tisa vanhu va va va va mindyangu swi nga swi nga sungula vanhu va va vanghani hikwalaho ka bible laha ku hlayisiwaka bible laha kumbe ku va ka na timithini ku thlanganaka ku va ka mintlawa ku hlayiwa bible ku hlayiwa hi tidyondzo ta mahanyelo hi nkongomiso wa moya na ku kula emoyeni xikan'we bible yi endla vanhu va dyondza ku ku hlaya va kota ku hlaya.

Ntirho wa ma nkarhi wa makhisimusi hi kona vanhu kumbe mindyangu hi laha yi hlanganaka kona leswi hi swi tivaka swa ku hi nkarhi wolowo ku va na mintirho laya mintirho yo a hi tivaneni yo fana na hi tivaneni kumbe a hi hlanganeni maxaka un'wani na un'wani u faneleke ku va na ntirho lowu endlaka hi siku ra ntirho ku va ku va ntirho wu ta kota ku humelela vahahani hi vona va faneleke va tiva va va ka exitikweni laha ku swekiwaka kona va tiva leswi swi swekiwaka hi vona va swekaka vamalume hi vona va dlayi kumbe vayevuri va swiharhi loko ku ri na xiharhi lexi xi nga xi nga dlayiwaka vana na vasesi hi vona va thlanganisaka swakunwa na music swichayi na swo cina.

Hi ku vona ka mina ku ku sweka hi catering kumbe ku tirhisa catering loko ku ri na mucato hi yona loyi nga fanela hi swona leswi swi nga fanela swa ku ku tirhisiwa catering hikuva xo sungula micato catering yi yi endla ku ri vanhu va kota ku va na nkarhi wa ku wa ku endla swilo swa vona va xonga va va va ambala swilo swa vona va nga kavanyeti hi nchumu hi timhaka to sweka na n'winyi wa micato a nga khomiwi hi ntshikelelo kumbe xitirese swa ku loko swi fika ka swakudya swa ku vanhu va ta helela hinkwavo va ta kuma swakudya na ku tlula loko ku sweka hi mintlawa hikuva nkarhi wun'wani u xava nyama ya yitsongo kuma swa ku swakudya a swi heleli a swi heleli vanhu hinkwavo.

Na mitwa vatekani swa ku mi nga tsakela ku dya guxe hi siku ra n'wina ro tekana hi rona ende na swi tiva na swi tiva nakambe swaku mi langile mina hikuva ma ni tiva swa ku ntirho wa mina na wu ba naswona ma ni tshemba so ni lava swi laveka mu swi tiva swaku a ni pfumelelani na n'wina hi ku hi timhaka ta guxe to dya guxe hikuva vanhu vo tala hinkwawu masiku va dya guxe se a va nge tsakeli ku dya guxe na siku ra ro tsakisa ro fana na leri xo sunguna guxe na rona ra thyakisa tanihi swi tivaka swa ku hinkwenu swa ku ra rhetemuka ri nga mi thyakisela timpahla ta swiambalo swa n'wina so swilo leswi ku nga dyiwaka swona ku nga dyiwa tindluwa masonja na tshopi kumbe na majenje na vuswa bya .

Eya ni swi vona swi ri vutlhari ku nghenelela vukati na loko u loveriwile hambi u ri wansati hikuva xo sungula ha swi tiva swa ku i wansati kambe na wena u munhu ku loveriwa hi munhu hi wanuna a swi vuli leswaku vutomi byi ta yima tanihileswi a nga lova tanihi u ri munhu wa xisati loyi a hanyaka eka vutomi lebyi na we wa wa u faneriwile swa ku u kuma munhu loyi a nga ta ku rhandza na we u nga ta mu rhandza mi khomana kahle loyi u nga ta hanyisana na yena laha vutomi lebyi so na wena kambe a swi vuli leswaku u fanele loko a lova namuntlha mundzuku kumbe endzhaku ka tin'hweti timbirhi tinharhu u fanele u kuma u nghena ka va swa vukati u fanele u swi tiva swa ku u ta yima lembe kumbe malembe mambirhi loko u heta u hlambisiwa loko hi heta u tlhela u ya sirheni ra munhu loyi a nga lova u kombela .

Ndzi rhandza vuyimbeleri byo hambanahambana vuyimbeleri byo fana Jazz, RNB, Gospel, HipHop, Xigaza, Mbacanga Maskandi swo hambanahambana Limpopo, Piano, House, Afropop ni yingisela vuyimbeleri hinkwabyo hikuva ni rhandza vuyimbeleri.

Eya swa ha endliwa ka vanhu lava va endla va hanyaka xi ndhavuko ngopfungopfu vanhu va le makaya, loko muendzi kumbe vaendzi va fikile va ta va swekela swilo swakudya swa le makaya swa ndhavuko swo fana na huku yo tiya, huku ya xintu swo fana na vuswa kumbe vuswa bya mavele, swo fana na tshopi kumbe tihove.

Ni nga twa ku vava swinene kambe nakona ni nga va dyondzisa swa ku a va fanelanga va tekela tindzimi tin'wana ehansi hikuva a va ti tivi vona, kumbe hikokwalaho swa ku vona a va ti yimiselanga hi ku dyondza tindzimi tin'wana. Loko hi ri vanhu ha ringana kumbe ha fana. Hi munhu hikwalaho ka ndzimi ende nakona tindzimi un'wana na un'wana loyi a nga nyikiwa ndzimi ya ku hambana a nga swi kota swa ku dyondza ndzimi ya un'wana munhu nakona a swi vula leswaku un'wana u le henhla ka ka tindzimi letin'wana.

Loko swi ta eka henhla ka swa swa mifambo swo fana na mathekisi kumbe e-hailing swo fana na ti-Uber swa va tikela swinene hikuva nkarhi wo tala mathekisi ma famba hi nkarhi, xikombiso mathekisi man'wani ka tiko rin'wani i kuma ma famba hi seven hi hi eight hi nine, loko wo hundziwa hi mathekisi wolawo u ta u ta famba na nhlekani kumbe namadyambu so swi swa tika swinene loko swi fika ka swa vutleketli. Nkarhi wun'wani loko u vabya ngopfungopfu u vabya navusiku swi kumeka u nga koti ku pfuniwa hikuva u le kule na ka xibedhlele kumbe vutleketli swi kumeka byi nga ri kona.

Ku na tindhawu tin'wana tinoni a ti fanelanga ku va va va kandziya ka tona kumbe va faneleke ku swi endla. Xo sungula va fanele va va va na mambalelo yo karhi la hi ndlela leyi va ambalaka hi yona swa ku va hambanisa ehenhleni ka vanhu va va tiko na vona swa ku va tiveka swa ku i vanoni. Xa vumbirhi loko a loveriwe hi murhandziwa wa yena munhu u fanele a teka six months kumbe lembe a nga rhandzani na munhu a ri karhi a ri ku zileni munhu loyi a rhandzanaka na yena, naswona loko i fanele a mbala hi ndlela yin'wanyana laha a pfalaka kona matsolo a pfalaka na mavoko.

Clan name i ya nkoka swinene ehenhleni ka ndyangu un'wana na un'wana na un'wana. Clan name hi yo yi hi tivisaka swa ku hi huma kwini u ta kota ku tiva swa ku u ya kwini, u ti tiva swaku na ku tivisa vana va wena swa ku wa ka mani mi huma kwini. Se hi yona yi ku nyikaka mepe kumbe pulani swa ku u fanele u hetelela kwihi. Ndyangu wa wena i ndyangu wo fuma loko u fumile va ku nyika matimba swa ku u lwela ku humelela loko u nga fumanga na swona i ku nyika matimba swa ku u cinca clan u cinca leswi swi nga kona kumbe xinyama lexi xi nga kona. So i leswaku u tiva clan, clan name swa ku u huma kwini u ya kwini.

Byalwa bya xintu byi lava makanyi, byi lava chukela, byi lava na yeast u teka vukanyi u gaya vukanyi, u teka makanyi u ma chela eka bakiti laha u sefaka vukanyi na mati u swi hlanganisa na mati u swi veka ndhawu yin'wana ka bakiti u chela yeast u chela na chukele ri tsongo u mbhonya u swi pfala masiku mambirhi ka ravunharhu masungula ku nwa swi va se swi ri right.